Ukuze iphele le ngxaki urhulumente kufuneke aqinisekise ngento yokubana inkxasomali eya kwesi sondlo sezikolo yanele ukubana kuhanjiswe ukutya okusempilweni ezikolweni kwaye nokuthunyelwa khona kusiwe ezikolweni kuye kwangexesha, kungabikho nto iyawuhlala ixesha elide ingahambiswanga. Kwaye ke masiphinde siye naku lena yokokubana izikolo kufuneka nazo zibe nazo iigadi apho zawutyala khona izityalo ezisezitsha. Umzekelo izityalo ezifana neefruthi neeveji, ukwandisa isondlo kuluhlu lokutya okukhoyo esikolweni.